E reretswe hore e thuse banna ho tobana le mathata a bona. Le dintho tse ba tshwenyang e ka ba makulo, e ka ba bothata ka kelellong, e ka ba kgatello ya maikutlo. Leano la campaign ena ko ho thusa banna ho lwantshana le ntho tse kareng tseo e leng mohlomong kgatello ya maikutlo, prostate cancer. Maiteko a ho ipolaya, bophelo bo botle, cancer, jwalo jwalo.

O tlameha ho ela hloko hore ha ho hlahe motho feela o sa mo tsebeng kapa o kopanang le ena mona marangrang a o tshepisa hona le hwane. Ditjhelete tse tla iphetapheta, hore o tla thola tjhelete e ngata o sa etsebeng le hore e tlo tswa kae ha wena o ka mo fa ya hao, ya tla ka ho yena a e pheta-pheta. A se na le lebitso la company e tsebahalang, e le ho reng e tla re ha o e batla mona marangrang e hlahele. Hore ba tsebahala ba sebetsa ka seo, le motho feela a o hohela ka leleme le monate, a o batla dintho tsa hao tsa bohlokwa tsa lekunutu, tse sa tlamehang ho tsejwa ke batho ba bang. O tsebe hore wa qhekellwa.

Ke nahana dihlahiswa tse jwalo di tlameha hore di ye ditekong di fete ditekong pele di ka dumellwa hore di ka rekisetswa batho. Ho se ka mislead-uwa batho. Ho nne ho thwe ntho e sebetsa mafu ohle, empa ho se jwalo. E be ntho e molaong e dumelletsweng. Hore ntho e itseng ha e dutse mmarakeng, e rekiswa kannete, kannete e a sebetsa. E tswa ditekong, ho se bapalwe ka batho feela empa ho se jwalo.

Bana ba na le tokelo ya hore ba lekolwe ke mooki kapo ngaka e sebetsang ka nako eo. A fuwe meriana ho latela bothata bo a nang le bona, mme o na le tokelo ya hore a robaletse sepetlele haebaneng se mo tshwereng se mo qoba jwalo hore a roballetse. A nne a thole tlhokomelo le thuso ho tswa ho baoki le dingaka.

Atjhe banna wa tseba, batho ba rona ha ba fetwe, kannete ha ba fetwe. Setjhaba sa rona se setsho sa Rantsho. Ke bao jwale ho na le moriana mona o fihlile ho thwe o theola mmele ka beke feela ka beke feela, nnete e makatsang. Ha ba o reke, ba re tlo kwano, ha ba o reke ba re tlo kwano. Ba sa nahane ditlamorao tsa taba ena hore di tloba jwang mmeleng ya bona. Ba tlo shebahala jwang. I tjhaba sa Rantsho hai ke thibang thibang .

Nka araba nkgono ka hore dithibelapelehi tsa sekgowa di batla di di tshepahala haholo ho feta tsa setso, hoba jwale le dinako di fetohile. Tsa setso diphoso di ka nna tsa hlaya motho a ithola a imile hape. Ha o tshwane le tsena tse tsa sekgowa tse keneng hona jwale, mo he le ho reng ho entswe diteko tsa hore jwang kapo jwang diperesente di nyenyana, menyetla e menyenyane ya hore motho a ka ima. Ha ho tshwane le tsena tsa setso. Tsa setso ha o di bapisa le tsena tsa Sekgowa ha di tshepahale hohang.